Uyabona Small, mngani wami, izinto okufanele uzenze ukuba yiqiniso, ukuhlala unokuxhumana, ukuphendula nokubambisana, ukusebenzisa izindaba izindaba zabalandeli, ukuhlonipha izithameli, ukubambisana kanye nabanye.

Ngifuna ingoma epholile, epholile, ingoma epholile. Ithi uma isizophela imuvi ingene le ngoba, ingabi futhi ingoma esheshayo, ingoma eney'nsimbi ey'khala kancane, ezisho kancane zisholo phansi futhi zingabangi umsindo ikhombise ukuthi futhi iney'nsimbi ey'dabukisayo ey'dabukisa kakhulu, ingasheshi ikhale kahle ikhale kancane ihambe kancane ingoma.

Singabhala iminingwane yethu phansi njengezinombolo zocingo, njengezinombolo zocingo, sibe nohlelo lwe-Wi-Fi oluzokwazi ukuthi lusebenze uma kwenzeka sibhekana naleyo nkinga. Nezinombolo zocingo zikwazi ukusebenza ngaphansi kohlelo lwe-airplane mode, ingakho kudingeka i-Wi-Fi.

Yebo, umngani wami uSanele sake samehlela leso sigameko, lapho khona wagxekwa abantu ngenxa yezingubo ayezigqokile ngenkathi eshutha esifaka kuyo i-inthanethi. Bamgxeka abantu wahamba, wahamba, wangabi nakho ukuzethemba kwaphela isikhathi futhi engasabonakali kuyo i-inthanethi okusho ukuthi, okukhomba khona ukuthi kwaba nokuthi kungehlise isithunzi.

Ukuvikela ubumfihlo nolwazi lomuntu siqu ukuqinisekisa, ubuqotho bokuthengiselana, ukuvikelwa kwabathengi enkohlisweni ukugcina ukwethembeka embonini yokuhwebelana.

Ngithokozela umculo wesintu futhi ukuthi noma la ngisuke ngikhona, kube nokuzigqaja ukuthi uvelaphi? Imvelaphi yakho ithini? Lokho-ke ikhona okuyintandokazi ikakhulukazi akamaskandi, iwona eyintandokazi.

Izinyathelo engingay'thatha ukuthi ngihambe ngiye kuma-settings ngifake iselula yami ku-data saver. Lokho kuyangisiza ukuthi ngonge idatha nokuthi lingadleki kalula futhi lingasheshi liphele.

Umculo engingawudlala umculo we-classic ngoba unezinsimbi, akukho umuntu owuculayo futhi, uzwakalela phansi, ukhala ngendlela efanele ukuthi usendaweni ethule engathi usethule, usiza futhi ukwazi ukuthi ucabange ngale kokuthatha okuzwayo kulo mculo ukufake engqondweni ugcine emqondweni ugcine usuphazamiseka kulokhu kufunda.

USibusiso umngani wami, wayenenkinga yokuthi njalo uma efanela umama wakhe wayengamtholi ngenxa yokuthi uhlala ezindaweni ey'semakhaya. Wayexhumana naye ngohlobo lwama-SMS noma lemilayezo, kepha engamtholi. Waze waqala ukusebenzisa uhlelo lokuthi fonele kumakhalekhukhwini, ila khona kuba khona kalula ukuthi kusheshe abone ukuthi uSibusiso uyamfonela kumakhalekhukhwini futhi akwazi ukuwubamba.